Banezinsiza yisebenza zabo abazisebenzisayo ukuthola ukuthi abantu bayisebenzisa kanjani i-inthanethi, njengokuthi uma kukhona umntwana omncane ongena kwi-inthanethi, ongena ezinkundleni ezingaphezulu ngokweminyaka yakhe angavumelekile ukungena kuzo. I-inthanethi ibe isiveza ukuthi cha, akakwazi ukuyisebenzisa umntwana leyo nkundla.

Uma ngisolwa ngokuphromotha okuthile okungelona iqiniso, into engayenza ngingahamba ngiye emaphoyiseni ngiyobhala isitatimende sokuthi naba abathile bengisukela bethi ngikhuluma amanga noma ngiphromotha okungelona iqiniso ngokuthile. Lokho kungangisiza ukuvikela isithunzi sami nanegama lami ukuze ngikwazi ukuphepha emphakathini, ukuba laba abangisukelayo bakwazi ukuthi baboshwe.

Umthelela ongabakhona ukuthi iy'teshi angeke y'sathola yonke imithombo ethembakele ngokuba izinkundla zokuxhumana zingaba nalo lonke indlela yokuthi abantu bethole khona ukuthola ukuphenduleka, noma ukuthola zonke izindaba ezenzakalayo emphakathini nasemazweni wonke lawa esiwakhele.

Izinzuzo abangabhekana nazo ukuthi bengagcina bethola okungekhona ey'nkundleni zokuxhumana, baphinde futhi bathole ukulahlekelwa abazwana nabo ngey'nkundla zokuxhumana. Izinkundla zokuxhumane kwesinye isikhathi ziba ney'ndaba ezingelona iqiniso ezenza abanye bagcine bezibona ngelunye uhlobo uma bezibuka, bese begcina abanye bethatha imiphefumulo yabo. Ngezindaba zokuthi kukhona okuthile okubhalwe ey'nkundleni zokuxhumana okwenza ukuthi umuntu agcine enganethezeki kahle nokuthembeka kwakhe egcine engathembelile kuyo uqobo.

Ukufunda izifundo ze-inthanethi kungamsiza ngokuthi akwazi ukusebenzisa i-inthanethi nanokubaluleka kwe-inthanethi ukuthi kubaluleke kangakanani, uyakwazi ukuthola ulwazi ngale kokuya kuyichazimagama kodwa kwi-inthanethi uyakwazi ukuzithola. Uphinde futhi ukwazi ukuxhumana nabantu kalula ngesimanga sayo i-inthanethi le, i-inthanethi yenza kuba lula ukuhlangana kwabantu, nokuthumela imilayezo kalula ifinyeleleke kalula lapho umuntu akhona.

Indlela engenza ukuthi kube yimpumelelo ukubonisana nomuntu ongekho phambi kwami ukusebenzisa yona ithekhinoloji lena noma ukusebenzisa yona i-inthanethi, i-inthanethi yenza kube kulula ukuxhumana. Okungaba ukukhuluma ngokocingo kwamakhalekhukhwini noma ukuthumelelana imilayezo okwenza kube lula ukuthi umuntu akwazi ukukuphendula nanoma inini, akudingi imali eningi kepha kudingakala ukudonsa emkhathini bese kukwazi ukuthi kuxhumaneke kalula.

Ngake ngazithola ngiphelelwa yidatha ngingalindele lapho ngizinethezekele ngihlezi kosofa ngibuka umfaniswano bhanyabhanya kwi-inthanethi kwi-YouTube. Kwathi sengibhekene naleso simo kwangiphoqa ukuthi ngibheke lokho okuthiwa ukuboleka i-inthanethi bengizokhokha ngelinye ilanga, ukuze ngikwazi ukuqhubeka nomubukiswano bhanyabhanya kwi-YouTube.

Izinyathelo abangazithatha ukuthi bariphothe lowo mkhiqizo noma leyo nkulumo ezobe ifakiwe ey'nkundleni zokuxhumana yokuthi abayithandi noma akuyona lena ekumele ngabe iyiyo, lokho okubhaliweyo okwabo noma lokho okushiwo ileyo lokhuzana ileyo lowo mkhulumi ozobe ekhangisa okuthile, ukuthi cha, akukhona okwakhe. Bese-ke bekwazi ukuthi iy'nkundla zokuxhumana zikwazi ukuthatha isinyathelo ngalokho.

Ngingasebenzisa i-inthanethi ukuthola uhlu lezingoma noma lwabaculi abathile abantu ababathandayo ukuze bezokwazi emsakazweni ukuthi ngidlala luphi uhlobo lomculo abantu abalujabulelayo esikhathini samanje, ingangisiza kakhulu i-inthanethi.